Go omisa dijo, go tlosa bongola, go thibela kgolo ya ya di-bacteria le mofuta ka jalo go atolosa botshelo jwa shelofo.

Balemirui ba lebagane le dikgwetlho tse di farologaneng jaaka phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya metsi a go nosetsa se se amang thobo ya dijalo.

Lekala la temothuo la Aforika Borwa le lebane le dikgwetlho di le mmalwa tse di amang kgolo ya lone le go dira di poelo jaaka go kgaoga ga motlakase le mafaratlhatlha a a sa lekanang a maatla a a kgoreletsang ditiro tsa temothuo.

Lerato o seke wa rekisetsa batho nama ya kgomo eno ka gobane diphologolo tse di lwalang di ka fetisetsa malwetse mo bathong ka nama e e kgotlhetsweng le diphologolo tse di ka kentilweng, di ka nna le masalela mo ditogong tsa tsona tse di ka nnang matshwenyego fa di jewa ke batho.

Melawana ya badiri le maemo a a tlwaelegileng a tiro e na le seabe se se botlhokwa mo go sireletseng ditshwanelo tsa badiri ba dipolase. Ka go tlhoma tuelo e e kwa tlase e netefatsa gore badiri ba dipolase ba amogela pusetso ya tiro ya bona. E laola di ura tsa tiro le tuelo ya nako e e okeditsweng, e thusa go thibela tirisobotlhaswa ya badiri.

Go netefatsa gore dikumo tsa diphologolo di tlhagisiwa le go fetolwa ka tlotlo ya boitekanelo jwa diphologolo le pabalesego ya tikologo go akaretsa mekgwa e leng mmalwa e e botlhokwa jaaka go tlamela dipholoholo ka maemo a a siameng a botshelo, kotlo le tlhokomelo ya boitekanelo le pabalesego ya tikologo. Re ka kgona go laola sentle matlakala a diphologolo go thibela kgotlhelo ya metsi le mmu.

Molemirui yo o rutegileng ka tlwaelo o na le kitso le bokgoni jo bo bonweng ka thuto e e tlhomameng. Katiso le maitemogelo jaaka go tlhaloganya mekgwa ya temothuo ya segompieno, taolo ya dijalo le thuo ya diphologolo, bokgoni jwa go sekaseka mathata le go e lakanya le maemo a fetogang jaaka maemo a bosa kgotsa go feto-fetoga ga mebaraka go tla mo thusa go bona ditšhono tse di botoka tsa tiro.

Fa ke ne ke nna le temothuo ke ne ke tlaa tlhoma botsalano le di-restaurant-e tsa selegae le barekisi go ba tlamela ka dikumo tse di fresh-e, go tlhama ditiro mo thekisong le papatsong. Botlhokwa jwa temothuo ke gore e tlamela ka dijo mo mebarakeng ya selegae le ya lefatshe ka bophara go netefatsa tshireletso ya dijo le phitlhelelo ya dijo tse di nang le dikotla.

Go na le ditsela di le mmalwa tsa go laola disenyi le malwetse ka paka ya go gola jaaka go dirisa dikhemikhale tsa maitirelo, go laola disenyi kgotsa go refosanya dijalo, go thuba mo modikologo wa malwetse le disenyi kgotsa o ka tlosa dijalo tse di tshwaetsegileng kgotsa matlakala go thibela go anama ga malwetse.

Balemirui ba mašwi ba lebane le dikgwetlho di le mmalwa jaaka go tshegetsa kumo e e kwa godimo ya mašwi fa ba ntse ba netefatsa boitekanelo jwa diphologolo le go fokotsa ditlamorago tsa tikologo, le go thibela go senyega pele ga nako le go netefatsa boleng jwa mašwi ka nako ya go tsamaisiwa le go bolokwa. Ditsela tsa go tokafatsa e ka nna ka go tlhopha mefuta e e nang le dipoelo tse di kwa godimo le go tsenya tirisong mananeo a tokafatso ya kgotsa go tlamela ka maano a a siameng a phepo le phepo go rotloetsa boitekanelo le ya diphologolo.

Dithoro le mabele ke dijalo tsa konokono tse di tlamelang batho le diruiwa ka dijo. Di na le seabe mo pabalesegong ya dijo ya lefatshe mme ntshodikuno ya dithoro ke seabe se segolo mo dikonoming tsa bosetšhaba di tlamela ka lotseno go le balemirui le baagi ba motse selegae.

Dikgomo, dipodi, dinku, dinare tsa metsi, di di a gamiwa mme go tlhagelela ga mefuta e mengwe ya mašwi a a theilweng mo dimeleng go okeditse kgaisano ya dikumo tsa mašwi tsa setso.

Dimela di tlhoka letsatsi, pula go gola mme balemirui ba itumela thata fa pula e na ka gore ba itse gore dimela di tla gola di itekanetse le go ungwa maungo.

Re ka dirisa nosetso ya e e isang metsi ka tlhamalalo kwa meding go fokotsa le go elela ga metsi mme gape le nosetso ya go gasa e e nang le matswela go feta nosetso ya morwalela e e tlwaelegileng.

Di-hotel-e le dikgwebo tsa go amogela baeng le go robala le go ja mo mesong di ka dirisana mmogo le balemirui ba selegae go bona ditlhagiswa tse di fresh-e, go rotloetsa temothuo e e tswelelang le go tshegetsa dikonomi tsa selegae. Ditšhono tse tsa tirisanommogo di tsenya tirisong dithulaganyo tsa dijo tse di nnelang ruri go fokotsa leswe la dijo le go rotloetsa mekgwa e e botsalano le tikologo mo ketaneng yotlhe ya tlamelo.

Ditšhono le dithekenoloji tse di jaaka di-drone, di-sensor-ra le di-GPS tse di kgontshang tiriso e e nang le matswela ya di diriswa le dipoelo tse di oketsegileng le boitshimoledi mo temothuong ya ditshedi. Temothuo e e emeng le temothuo e e tsosolosang di rotloetsa go somarela tikologo. Dikgwetlho ke tlelaemete, di-temperature-ra tse di tlhatlohang di-pattern-e tsa pula le metswedi e e lekanyeditsweng ya metsi le dithulaganyo tsa nosetso tse di sa direng sentle di tshosetsa ntshodikuno ya temothuo.

Go oketsa ntshokuno ya mašwi mo diruiweng le mo dikgomong tsa mašwi ditlhagiswa le mekgwa e le mmalwa e ka diriswa, dingwe tsa tse di nang le matswela thata ke tseno. Ditlhaka tse di jaaka mmidi le garese di tlamela ka maatla a go tlhagisa mašwi. Metsi a a phepa a mantsi, netefatsa phitlhelelo ya metsi a a phepa ka dinako tsotlhe ka mašwi a na le metsi a a ka nnang eighty-seven percent. Dithulaganyo tsa dijo tse di itirisang, diragatsa ditlhakantso tsa dijo tse di itirisang di-dispenser tsa dijo tse di botlhale kgotsa dithulaganyo tse di kopantsweng tsa dijo go tokafatsa bokgoni jwa dijo le tlhagiso ya mašwi. Go tlhokomela dijo ka nepo, latedisa go ja dijo tsa kgomo ka bongwe le go baakanya ka nako ya nnete. Maemo a botshelo a a phothulogileng, netefatsa gore dikgomo di na le tikologo e e senang kgatelelo go rotloetsa boitekanelo ka kakaretso le ntshokuno ya mašwi.

Temo ya beine ke temo ya merara e e diretsweng tlhagiso ya beine ka tlhamalalo, go akaretsa go jala merara, go laola masimo a merara le go roba merara go dira beine ya boleng jo bo kwa godimo. Temo ya beine ke tiro ya temothuo e e botlhokwa mo dikgaolong tse dintsi go ralala lefatshe bogolosegolo mo dinageng tse di jaaka Fora, Italy, Spain le Aforika Borwa. Dintlha tsa botlhokwa tsa temothuo ya beine temo ya merara go akaretsa go jala, go poma le go laola thulaganyo ya tikologo ya tshimo ya merara, go tlhopha mefuta ya merara e e siameng ya tlelaemete e e rileng mmu le setaele sa beine. Go kgetlha merara ka nako e e siameng go netefatsa tatso le boleng jo bo gaisang. Temo ya beine ga se sejalo ka tlhaloganyo ya setso mme go na le moo ke mofuta o o kgethegileng mo temothuo e e tsepameng mo go jaleng merara go tlhagisa beine. Diterebe di bo di fetolwa go nna beine ka mekgwa ya go dira beine.